Tlhwatlhwa e ke e dirisitseng ya data mo kgweding e fitileng e ne e le diranta di le some a mane le robongwe. Mme ke dirisitse sebaka sa matsatsi a le supa. Fa motho a batla go reka data e o tshwanetse go lebelela kwa .

Ke di gig di le some a mararo, ke yona e ka intumedisang gore ke kgone go dirisa kgwedi yotlhe. Gape ke ka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi nngwe le nngwe.